Loko a ndzi designer swiambalo swa manguva lawa swa mucato leswi hlohloteriweke hi ndhavuko wa xitsonga a ndzi ta endla leswaku swi tala, hi mbala wa matsonga kambe swi va leswi hloniphekeke.

Loko ndzo va ni nkateko wo rambiwa eka mucato wa ndhavuko ehandle ka ndhavuko wa mina, a ndzi ta endla vulavisisi hi ndhavuko wolowo ndzi tlhela ndzi lava vulavisisi hi mambalelo wa ndhavuko wolowo.

Hi ku vona ka mina vantshwa va nga pfuneta ku hlayisa ndhavuko wa Xitsonga hi ku tinyungubyisa hi mambalelo na hi leswi va ti khomisaka xiswona.

Loko ndzo va ni muxaka wun'we ntsena wa mucato ndzi nga khetha wa ndhavuko hileswaku wu ta angarhela munhu un'wanyana na un'wanyama ku nga khatariseki leswaku u na malembe mangani, kambe ndzi lava ku vona vatswari va mina va tsakile ndza swi tiva leswaku mucato wa ndhavuko wu ta va tsakisa swinene.

Swipfuno na ntlhontlho wa ku hanya endyangwini lowu nga na switukulwana swo tala, hileswaku loko hi kula hi kota ku pfunana naswona hi kota ku hlayisana.

Eka ndhavuko wa mina malume kumbe tatana hi yena a nga na mfanelo na vutihlamuleri byo burisana hi malovola, hileswaku hi ndhavuko wa mina va tshemba leswaku vavanuna lavakulu endyangwini hi vona va faneleke varhangela malovola.

Xana minkhuvo ya nkhuvulo yi cincile hi mavonelo ya wena loko u yi fanisa na minkhuvo ya khale xin'wanyana? Xana minkhuvo ya nkhuvulo eka siku ra namuntlha ya ha landzelerisiwa? Xo hetelela u ti twa njhani loko u vona leswi humelelaka namutlha hi ku ya hi minkhuvo ya nkhuvulo?

Vanhu van'wana va hlawula ku va na mucato wa ndhavuko na mucato wa xilungum, leswi swi na mpfuno lowukulu swinene hikuva swi kota ku angarhela vanhu hinkwavo kambe swi siya vanhu hinkwavo vatsakile va kota ku tsaka na vacati.

Mhaka ya leswaku mintirho ya ndhavuko ya rimbewu yi pfalela vavasati endlwini ematshan'wini yo va pfumelela ku tirha, a yi ndzi khomi kahle hikuva vavasati va swi kota ku rhangela timhaka ta muti ku fana na vona vavanuna.

Mintlhlonthlo leyi vatekani lava humaka eka mindhavuko yo hambana leyi va langutanaka na yona, yi katsa ku va va nga pfumelelani eka xilo yin'we kambe leswi swi nga va khombo ngopfu eka vacati lava.

Ndzi khensa ku va mi ndzi seketerile ndzi khensa vu kona bya n'wina evuton'wini bya mina ndzi nkhensa ku va laha a vu ton'wini loko a ndzi nga hlangananga na n'wina a ndzi swi tivi leswaku a ndzi ta va ndzi ri mani, ndzi kombela leswaku musa lowu mi nga ndzi komba wona mi wu komba na van'wanyana.

Hikuva wanuna lowa a nga na vutihlamuleri entlangwini swi katsa ku va u kota ku vulavula hi matitwelo ya wena, kambe u veka nsati wa wena ematiko mahlweni ni ndyangu wa wena laha swi katsaka na vana va wena u nga pfumeleli munhu un'wanyana a ku endlela swiboho hi ndyangu wa wena.

Ku kula endyangwini lowukulu swi nga ndzi pfuna ku hluvukisa vuswikoti byo hanyisana ni vanhu hi ndlela ya leswaku ndzi kota ku hanya ni vanhu vo hambanahambana evuton'wini, ndzi kota ku vulavurisana na vona, ndzi kota na ku endla swiboho leswi enteke hikuva ndzi toloverile ku tshama ndzi ri na vanhu ni ku hanya na vona. Ndzi tlhela ndzi vona leswi vanhu vo hambana va hanyisaka xiswona.

Vanhu vo tala va tshemba leswaku vanhu lava ambaleke swiambalo swo rila va na papa ra ntima ku kondza va hluvula swiambalo leswi ivi i basisiwa khombo. Ndzi vona o nge leswi a hi ntiyiso eka nkarhi loyi hi hanyaka ka wona khale a ku ri ntshembo wa vona kambe ndzi tshemba leswaku swilo swi ku tirhela ntsena loko u swi tshemba.

A ndzi pfumeli eka minkhuvo ya ndhavuko yo basisa khomba hikuva ndzi mukreste kambe ndzi tshembele eka bibele ni xikwembu swilo swa ndhavuko a hi leswin dzi swi nghenelelaka.

Ku va vaakatiko va hlanganela muakelani emugangeni wa vona va n'wi pfuna va n'wi seketela handle ko langutela nchumu hi ku tlherisela. Swikomba Ubuntu hikuva leswi swi komba leswaku tanihi vanhu ha ha hleketelelana ha rhandzana kambe ha khathalelana.

Ndzi vona o nge malembe lama faneleke yo sungula ku dyondzisa vana ndlela yo sweka i malembe ya khume ntlhanu, hi malembe lama n'wana u va a swi tiva leswaku xitofu kumbe ndzilo wa hisa kambe u ta endla swilo hi ku xiyaxiya.

Swipfuno swa ku dyondza hi mindhavuko yin'wanyana hileswaku hi hanya na vanhu va ku hambanahambana kambe loko hi dyondza mindhavuko ya vona hi kota ku va twisisa hi tlhela hi hanya na vona hi rirhandzu.

A ku na loyi a nga na vutihlamuleri byo sweka endyangwini, hinkwaru hi nga sweka loko hi swi lava a ku khathariseki leswaku i n'wanuna kumbe i n'wansati.

Loko ndzi ri karhi ndzi hlayisa makwenu lontsongo ro sungula ndzi nga hlangana na swiphiqo swo fana na leswaku a nga va a nga lavi ku va ndzi n'wi kheketela vanghana, kumbe hi nga vonisani hi ndlela yin'we loko swi ta ka mambalelo mavulavulelo ni madyelo.